Ndingababalisela ngobuhle bendawo nendalo nezinto abanokuzifumana ezifana neendawo zokudlela, neendawo zokubukela izilwanyana zasemanzini.

Abantu izinto ezikhe zibehlele xa bekhwele uloliwe, bayarojwa ngaphakathi kuloliwe kwaye abanye abantu abangaphandle bayagibisela amatye ngaphakathi kuloliwe.

Ukuba ndiyakhumbula kakuhle ndandifuna ukuya kubona umhlobo wam. Umzila wawukude malunga neekhilomitha ezisibhozo ukuya kwelishumi kwaye ndahamba ndaqala ekuseni kakhulu ukuze ndifike ngexesha. Ndandihamba ngesantya esihle kodwa emva kweyure enye ndandiqala ndiziva ndikhathele. Nangona wayeyinto enzima ndavuyiswa kukuba ndakwazi ukufikelela apho ndandimelwe khona ndityelela umhlobo wam.

Ndikhumbula uhambo lwam ndisiya kumhlobo wam simahla ngezi moto zintathu ukusuka eGoli ndisiya ekapa. Yayindlela ende malunga namawaka eekhilomithazi kwaye sasihamba phantsi kweentsuku ezimbini. Enye into engalindelekanga eyenzekayo ngexesha sisasondele kwidolophu, emotweni kaThandi esebenza njengedrayiva yethu ephambili kwaqala ukuphela amafutha.

Ewe, ndicinga ukuba licebo elihle elo ukunciphisa ukuxinana kwetrafikhi, ukukhusela abaqhubi bezithuthuthu kwiingozi zemoto ezenzakalayo amaxesha amanintsi.

Ndikhumbula ndiphume kade endlini ndisiya emsebenzini ndakhwela iteksi. Ndithe ndisakhwele iteksi njalo iteksi yahambe isima ikhwaza abantu ukuba bazokhwela. Ndandicaphuka ingase ndiyiqhube ngokwam itekisi kodwa kwakungekho nto ndinoyenza. Kodwa ke ndaphela ndifika ngexesha.

Xa kufaneleke ndibhatale ii-toll gates ndiyayiqonda ukuba le mali ibalulekile kuba isetyenziselwa okulungileyo indlela, ukugcina ukhuseleko kunye nokwenza uhambo lube lula kubo bonke abahambi beendlela.

Kwakumnandi kakhulu ukuhamba nabahlobo bam. Sasihamba simisa kwiigaraji sisele iziselo ezibandayo, sithenge ooni nooni, simane sihamba sithatha izithombe.

Ndicinga ukuba funeke umntu aqiniseke imoto yakhe isesimeni esintle uqinikisekise ii-breaks, itayari, amatikiti kunye neoyile ukuze igweme iingxaki ezilindelekileyo. Ulandele imigaqo nemithetho yeendlela, ungaseli isiselo esinxilisayo endleleni.

Imeko yokuba umntu ahambe ngeenyawo endleleni enxilile nayo inobungozi kakhulu. Bungozi obu bekuhamba ngeenyawo kukuphazamisa kokujonga. Ukuba umntu unxilile, ukubona ukugxila kweendlela kuya kuncipha kakhulu, ukuncipha kokuvakalela kweengozi nokungavakaleli izandi zezithuthi ezisondela okanye ezihambela kufutshane kunaye.

Izisombululo endinoza nazo kukuqinisekisa kwimithetho kunye nokuqinisekisa kwemigangatho. Uqeqesho lwabaqhubi, ukusetyenziswa nobuchwepheshe, ukwakha okanye ukusebenzisa iinkqubo zokufumanisa iitekisi nge-ephu, ukubenga iinkcukacha zokuqinisekisa kwabaqhubi.